Ho motho ya hlokang ho claima-a UIF o hloka di-banking details a hlokang le UI-19 form o ho hloka le ID, o hloka le proof of termination ya employment which is UI-19 form yes that's all.

Motswalle ka sontaha ke tlo pheha nama ya kgoho, ke phehe rice, ke be ke pheha di-salad ke kgone ho ja, ha ke tswa kerekeng.

Moo batho ba tshwasang ditlhapi ke bona e le monyetla o motle haholo hobane hona le batho ba sa kgoneng ho reka dijo, ba sokolang so, ke bona e le monyetla o hantle for batho ba ba senang tjhelete ya hore ba ka tshwasetsa ditlhapi tseo hore ba tle ba kgone ho ja hobane ho na le malapa a sokolang.

Batho ba tlametse ho sebedisa metsi hantle, ba se sebedise metsi a mangata, basiye ba buletse, dipompo ba tlo kgona re na le metsi.

Ho bohlokwa haholo hore diphoofolo re di re di hlokomele hore re tle re kgone ho fumana diphoofolo tse hlahlileng mme tse hantle hore batho ba kgone ho thola dijo tse hantle, tse matlafetseng.

E kaba mananeong ana a ho lema, re fuwa monyetla wa hore le rona re qale di-business tsa rona tsa ho lema na and e re thola thuso ho bo mang, jwang hore le rona re tle re kgone ho thola menyetla ya hore re qale dikgwebo tsa rona tsa ho lema.

Ke nahana hore batho ba lemang poone ba ka lema poone, mme ba qale dikgwebo, ba rekisetsa mabenkele a maholo hore ba tle ba kgone ho etsa tjhelete le bona.

Ho bohlokwa haholo ho lema hobane batho ba kgona ho ba na le dijo, ba kgona ho ja mme ba kgona ho rekisa ba kgone ho ba le tjhelete.

Ho bohlokwa haholo peo e ba tlo e jala e kgone ho hola hantle mme e kgone ho hola ele hantle. Ho bohlokwa haholo ho check-a mobu.

Ba ka fumana di-tools tsa ho nwesetsa mme ba thola metsi a mangata, ba a boloka ba reka di-jojo hore batle ba kgone ho nwesetsa hantle hore ditamati di kgone ho hola hantle.

Bo rapolasi na re etsa jwang ha re sa e le mo re soka re fumane diente tsa diphoofolo, e sale mmuso o re a watla o tlo re thusa ka diente mme jwale re tlo etsa jwang?

Ditsela di fapane tseo nka etsang mosebetsi ka tsona. Nka qala dikgwebo mme ka hira batho di teng dikgwebonyana tse mmalwa tse nka kgona ho qala ke kgone ho hira batho. Batho ba fumane mesebetsi.

Dumela moahisane ke jala canola hobaneng e kgona ho rekiseha ka pele mme ha ho thata ho e jala.

Lehlwa le senya haholo hobane diphoofolo di ya shwa, le dimela di a shwa, lehlwa le senya haholo haholo.

Ho hlokomela mobu wa ka ke sebedisa manyolo hore mobu wa ka o dule o le hantle le hore ke kgone ho jala.

Diapole, diperekisi, meroho di-cabbage , ke bona e le e leng ntho e ntle eo rekisetsa mose hobane le tjhelete ha ba e romela e tloba ngatanyana ha ba e romella, e tswa mose mme ke kgona ho etsa profit.

Ba basebetsi ba tlameha ho tshwarwa hantle dipolasing mme ba tlameha ho ba le di-UIF ba hlokomelwe hobane ba na le malapa le bona.

Boya ba nku bo futhumetse haholo, mme ha o entse diaparo ka boya, ba nku o kgona ho futhumala ho o kenwe ke mohatsela feela.

Polasing ya rona dikolobe ha rena poho mme re hloka artificial insemination. Re kopa thuso haholo hore dikolobe tsa rona di tle di kgone ho tsala.

Ke batla ho thusa batho ba ratang, ba tle ba ba batlang ho qala dikgwebo tsa meroho. Hore houwa kae ke tlamehetse ke tlo ba thusa batho ba batlang ho tlala, ka nna ke tla ba tlo ba thusa. Ho na le di-office moo batho ba ka kgonang ho thusa hore o kgone ho qala dikgwebo tsa ho jala.

Bo rapolasi ba lokela ho enta diphoofolo tsa bona, hore di tle di kgone di dule di phetse hantle, ba tlameha ho di enta.

Ho ya ka maikutlo aka ke nahana ha ba tshwerwe hantle e fela ke nahana hore le ba bang ha ba tshwarwa hantle hobane ba bang ha ba thole di-UIF.

Bo rapolasi ba lokela hore ba be le di-jojo tsa metsi, hore ba se ke ba sokola metsi.

Ho ka etsahala hore dijalo tsa hao di se di se ke tsa hola ha o sa jala ka nako.

Ke ya o thabela haholo mme ke ya o bona molemo o teng o mefuta o motjha wa diterekere.

Ke rata hore batho ba mahae ba sebedisana haholo mme ha ba jetse, ba kgona ho fa ba bang batho ba sebetsang dijo, mme tse ding tsa bona ba kgona ho di rekisa hore ba tle ba kgone ho fepa malapa a bona, ba kgona ho etsa tjhelete.

Ke nahana hore bona ke hore dipolasi di kgolo haholo mme ba sebetsa nako e telele haholo. So ke nahana ke yona ntho etsang hore ba fokole, hobane polasi e kgolo haholo mme mono polasing mosebetsi wa ka thata ho sebetsa ka matsoho. Batho ba emang nako e telele.

Meroho, di-cabbage, diperekisi diapole ke nahana hore mobu wa kantle ke ona o etsang hore ba se ka ba kgona hore ba dijalo tse hantle.

Mmuso o na le mananeo ao thusang batho ka tsa bolemi, mme hore batho ba kgone ho kenella ka tsebo tsa bolemi ho hlokahala ID le mangolo a bona a boithutelo le di-CV le hore ba tle ba kgone ho kena mananeong ana.

Mohai a ka fumana moriana o hantle, o test-uweng hore dijalo tsa hae di seshwe mme di kgona ho bolaya dikokwana tseno.

Ke tlilo ho reka terekere ke yona pele ntho ya pele, ke tlo e reka hore mosebetsi o kgone ho tswella pele ka pelenyana, mme ke tla be se ke tlatselletsa ka tse ding di-tools tsa ho lema mara ntho ya pele ke tlo qala ka yona ke terekere.

Tjhe, ha ke bone dihora tse ngata e le ntho e hlokahalang polasing hobane ho lematsa batho, batho ba ya kula, mme ba ya fokola ke dihora tse ngata tseo ba di sebetsang polasing.

Dipeo tsa hao o tlameha o di nosetsa, mme o tlametse o di hlokomela ka nako tsohle, o tlametse o etsa sure ya hore le mobu wa hao o hantle moo o jalang dipeo tsa hao teng.

Ke kopa bo rapolasi re kopane kaofela re rekisana dintho tseo re di lemang hore le ka hosane borapolasi ba tle ba kgone ho lema dipeo, re tjhentjhane ka dipeo, rebe re kgone ho bona le dipeo tse ngata tse fapa fapaneng.

Ee, ke bona tsela ena ya ho lema e tlo tuma ha nako e ntse e tsamaya. Batho ba sebedisa metsi ho jala dimela tsa bona, mme ho hlokahala hore batho ba sebedise manyolo, ba hlokomele hore mobu wa bona o hantle, o mo ba jallang teng. Ha e le jwalo, ke bona tsela ena ya ho lema e tlo tuma ha nako e ntse e tsamaya.